Into yokuqala engayenza ukuthola ukuthi ngingafundelaphi mayelana nomhlabathi ngingafunda kephi indaba ye-agriculture ngithole ulwazi kahle olugcwele nokuthi amagulebhisi iyiphi indawo e-right, umhlabathi onjani ovumelana namagrebhisi. Mese ngithole ulwazi and then mese ngibheka leyo ndawo ukuthi ufa ngiwafaka amagrebhisi ami, izivanda sona sikuthatha kanjani and sikhulisa kanjani amagrebhisi ami. But koda angeke kwenzeke konke lokhu ngaphandle kokuthi ngithole ulwazi ngifunde qala so that mangitshala, ngitshala senginolwazi olu-right, olungile.

Uma usebenzisa isikhumba, isikhumba number one, okokuqala nje siyinto e-right kakhulu elungile ngoba isikhumba sihlala kakhulu more than, sihlala isikhathi eside ukudlula indwangu, so isikhumba mina ngiyasithanda because, sihlala isikhathi eside more than indwangu. And inkinga yaso nje iyodwa-ke ukuthi masezokwenza isibonelo nje mhlambe ngosofa ukuthi mhlambe uma kubanda umuhleli kusofa wesikhumba uyabanda kanti mawuhleli kowendwango owendwango uyafudumala. Kodwa nje isikhumba sinokuningi okuhle uma uqhanisa nendwangu.

Okokuqala, ukumxwayisa ngokuthi njengoba ethanda ukutshala okubalulekile ukuthi abheke indawo otshala kuyo, ukuthi umhlabathi wakhona ukulungele ukutshala uhlobo lomkhiqizo afuna ukuthi uphume kulowo mhlabathi. Nokubheka ukuthi indawo leyo indawo hlambe ebiyeliwe yini ngocingo ukuthi ngeke kungene iyigebengu zikwazi ukuntshontsha kuyona noma ukuthi azikho yini iyilwane ezingadlala isivande sakhe, zicekele phansi isivande sakhe. Mhlambe makuwukuthi nje mawungenza isibonelo, ummbila ngeke uwutshale endaweni eney'nkawu.

Okubalulekile ukuthola inkampani ezokushintshela umkhiqizo wakho ukuthi uwufake ama-can or amakani okumele ukuqikelele kakhulu ukuthi leyo nkampani leyo ihlanzeke kangakanani, bhikosi kubalulekile ukuthi inkampani ezokwazi ukuphatha ukudla kube inkampani ngempela ehlanzekile. Nokufakwa kokudla emathinini konke ukuqikelele ukuthi into eyinjengama-germs nezinto ezingadala ukugula kwabantu, ziqikelele ukuthi ngeke zibe khona, ilokho nje okubalulekile. So, nokuthi kubekhona o-inspector abazobheka ukudla, food inspectors.

Endaweni la ngasekhaya ummbila nje kakhulukazi utshalwa kakhulukazi ehlobo iyivande zakhona izona ezikhiqiza ummbila nje omningi, lo mmbila lowo mase ukhiqiziwe uyakwazi ukuthi udleke uma usanda kuvuthwa ube iy'khwebu, kwenziwe ummbila, uphekwe noma ukwazi ukuwosa intenhle futhi ngayo uyakwazi masewuvunile ubekwe. Uma usuwomile uyakwazi lowo mmbila ukuphinde ukhiphe omunye ummbila ozotshalwa lapho utshalwe kuphume omunye ummbila, noma uma usuwomile futhi wazi ukwenza izinkobe uyigxobe nobhontshisi. So, nje iyona into eyenziwayo nqo khona eyenziwa ngasemakhaya leyo, ommbila khona otshala khona ehlobo.

Ugogo uMaNtuli into ebaluleke kakhulu ukuthi kumele azi ukuthi iziphi izitshalo ekumele azitshale ehlobo. Nokuthi ikuphi ukudla othi mawukutshala futhi okudingeka ukuthi ukutshale ebusika, ngoba ukudla akufani. Khona okuvuma kahle ebusika kukhona okuvuma kahle ehlobo njengo mmbila nje, ummbila kumele aplane uzowufaka ngayiphi inyanga ukuze udle kahle. Ummbila ufakwa kakhulu ehlobo, so kumele azi kahle ukuthi uma eplanela ukutshala uzotshala nini, la khona iziphi iyitshalo ey'ngadingi amanzi kakhulu noma kungekho imvula eyikwazi ukuthi yiphile. Nokuthi iziphi eyidinga ukuthi sitshale hlobo eyidinga .

Inkinga yentsha ithanda izinto ezisheshayo but njengamanje kuningi okutshalwayo okusheshayo intsha engakuthatha. Intsha yamanje ithanda nokuphila impilo le yesilungu, ukusilima yonke leyonto. So, intsha mayingafundiswa ukuthi hlambe ukutshala izinto ezinjengo khukhamba eyisheshe zimile zidayiseke nolethisi kanjalo, mhlampe ingagqugquzeleka. Okunye futhi osekungene manje abantu sebevumelekile nokutshala iyihlahla zensango for medicinal purposes, so ngiyacabanga ukuthi intsha ingagqugquzeleka lezo ngoba iyay'thanda izinto ey'sheshayo. But loku okunye enjengey'hlahla eyi ngeke ingene intsha ngoba ayikwazi ukulinda five years and ilambile intsha .

Abalimu bangalithola uxhaso ngokuthi banikezwe imadlana encane yokuqala ibhizinisi labo, imadlana engasiza ngokuthi bakwazi ukuthenga izinsiza ezifana nembewu yokutshala noma izinsiza ezifana namathuluzi anjengamageja abazowasebenzisa emasimini if betshala. Okunye futhi okubalulekile ukuthi mhlampe uma ukudla, izivuno zabo sezimilile bathole usizo kuwukuthi ngezimoto ezingakuthutha zikuyise emakethe ziyodayisa.

Impela kunjalo, ingane ekhulele edolobheni ayivuyelekanga ukwazi ukuthi ukudla kuyatshalwa ngesimo sokuthi emadolobheni yonke into iyathengwa ezitolo. Uma ingane ingaya epulazini ibone leyo mpilo ingashaqeka. Okunye futhi, enye izinga okunye okuhle ukuthi mhlampe.